Ba Lefapha la Pholo, ba neela bagodi mo tikologong yaka ditlamelwana tsa go tshwana le dipilisi, melemo, dijo le transport-o ya go ya tleliniking ga nako ya bone e tshwanetse le go romela baoki ko malapeng a bagodi go ba tlhola gore a ba siame ba nwa melemo go ya ka tshwanno a ba santse ba itekanetse le go ba tlhola gore a gona sepe se sengwe se ba se tlhokang go tshwana le madi a pension-e kapa ka thuso nngwe le nngwe e ba e tlhokang.

Ke bona go le botlhokwa gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa ka gonne ke bone ba ba godileng le bagodi, ke bone ba tlhaloganyang bagodi, ke bone ba itseng gore bagodi ba tlhoka eng ke motho o o ntseng jang ba tlwaelana. Gape mogolo o tshwanetse a tlhokomelwe ke ngwana wa gagwe, ga o mo latlhelle matsogo tshwanetse o mo rate o seka mo felela pelo, o mo godise ka gonne le ene go godisitse a sa go felele pelo.

Dilo tse di tlwaelegileng tse batho ba mo setsong malebana le go tlhokomelwa ga batsofe ke kalafo ya bone, mebele ya bone, thuso ka sengwe le sengwe se ba tlhokang mo matlong go tshwana le go ya ditleliniking, go netefatsa gore ba ja ka letsatsi le letsatsi, go netefatsa gore ba tlhapisiwa, go netefatsa gore bagodi le batsofe ga ba tlhoke sepe letsatsi le letsatsi go tshwana le go nosiwa melemo ka nako e e tshwanetseng.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona ka tsela e e siameng, ka tsela e e tshwanetseng ya go tlhokomela bagolo, batsofe ka tsela e e nepagetseng le gore re itse gore bagodi ba tlhokomelwa ka tsela e ntseng jang, e tshwanetseng etseng e maleba re seka ba lebala le gore bagodi ke batho ba ba godileng ba ba tshwanetseng go tlhokomelwa ka nako tsotlhe.

Lelapa le setšhaba di na le seabe se se botlhokwa tota mo go tlameleng batsofe. Go ya ka kitso ya rona batsofe ke batho ba bagolo ba tlhokang thuso ka metlha le metlha, bašwa le setšhaba le lelapa ba thusa thata go netefatsa gore batsofe ga ba tlhoke dijo, batsofe ga ba tlhoke dipilisi, batsofe ga ba tlhoke go ya tleliniking ba neelwa dipilisi le melemo a bone ko malapeng a bone ke ba ba nnang le bone mo malapeng le ba Lefapha la Pholo.

Mo tikologong ya me ditirelo tse di tlamelwang bagodi ke tsa go tshwana le tsa Lefapha la Pholo, tsa Lefapha la Tulo ya Bagodi, tsa lefapha la social grant madi a bagodi, go ba naya dijo go ba neya bonno ko ba nnang teng le diaparo le dikobo tse di botlhokwa go tshwana le melemo ya bona.

Go mafapha a le mantsi a tlhokomelang bagodi go tshwana le old age home-u, go tshwana le kwa tleliniking ba ka go neela tlhokego e o itsing gore ya gore o ka isa kae bagodi, go tshwana le di social worker, go tshwana le ba Lefapha la Pholo ba thusa ka go neelana tlhokomelo go bagodi.

Thulaganyo ya puso ya jaanong ya go tlhokomela batsofe e ka tokafadiwa ka go oketsa bagodi tšhelete, e ba neye le tse di jewang go tshwana le merogo le dikotla le dipilisi tsa bone kwa malapeng a bone ntle le go ya toropong go latela dilo tsa bone mme ba di kry-e mo malapeng a bone for tshireletso ya bone le for go ba thusa ka boitekanelo ba batsofe.

Pension-e ya puso e tlhokomela batsofe thata thata gantsi e tokafatsa matshelo a bone ka gonne ba kgone go reka ditlamelwana, ba kgona go reka ba kgona le go tsa bone ka tšhelete e ba e kry-ang ya batsofe mme ga ba tlhoke sepe ga go ntse jalo.

Kopo ya go bona pension-e ya puso go tlhokomela batsofe, o ya kwa di ofising tsa puso ya pholo kgotsa ya bogodi go ya go kwadisetsa madi a bagolo, tšhelete e o o ka e bona mo bank-eng ya mogolo kgotsa ya motlhokomedi wa mogolo mme o tlhoka dipampiri tsa mogolo o mokwadisetsang madi a puso gore e kgone a e amogele go tshwana le lekwalo itshupo la mogolo.

Pension-e ya puso ya go tlhokomela batsofe e ama lelapa la motlhokomedi ka tsela e e bonalang e botlhokwa go ba lelapa le ba motlhokomedi wa batsofe ka gonne go le gantsi batsofe ga ba kgone go itirela, ba tlhoka thuso mo go ba lelapa ka yone tšhelete eo kgotsa madi ao go oketsa tse di tlhokwang ke batsofe mo ntlong e ba nnang mo go yone le go ba rekela sa go ja, dipilisi, melemo kgotsa diaparo ka yona tšhelete eo.

Motho o simolola go amogela madi a pension-e a na le dingwaga tsa fifty go ya kwa godimo ka gonne ka dingwaga tseo ga se gantsi bagodi ba kgona go itirela, ga se gantsi bagodi ba kry-a mmereko, ga se gantsi bagodi ba na le letseno mo jarateng, mebele ya bone ga e kgone go dira.